Batho ba ba tshwaeditsweng ba ka nna ba nna le matshwao a a tshwanang le a mokgotlhwane mo dibekeng di le pedi go ya go di le thataro ba sena go tshwaediwa ka HIV mme gantsi matshwao ano a bidiwa HIV infection e e masisi. Matshwao ano a akaretsa letshoroma, go ruruga ga letlalo, letsapa le le tseneletseng, go ruruga ga malokololo a le le ditlhabi tsa mesifa.

Ke nagana gore puso e ka thusa bagolo ba rona ka gore e ba isetse di-mobile clinic ko ba nnang ko teng ko magaeng. E ka ba agela dipetlele gaufi le ko ba nnang ko teng kgotsa ya ba hirela di-transport-o tse di tla ba isang go ya ko dipetlele.

Nka rotloetsa moagisani wa me gore ga a ya ko go tsa thobalano a dirise mosomelwana go ka itshireletsa ene le mosadi wa gagwe le ngwana, mme gape nka mo rotloetsa gore a ye ko kokelong le molekane wa gagwe go ya go lekola mosadi wa gagwe gore a ka tsa a tshwaetsegile le ene, mme ga a tshwaetsegile ba kgone go mo thusa gore bolwetsi joo bo seke ba tshwaetsa ngwana.

Mo Aforika Borwa kgwedi ya Seetebosigo ke kgwedi ya boitekanelo jwa banna e e akaretsang go ithebaganya le boitekanelo jwa tlhaloganyo. Kgwedi eno e diretswe go godisa kitso ka ga mathata a boitekanelo a a ka thibelwang jaaka mekgatlho e e jaaka South African Depression Anxiety Group. Kgwedi e gape e ikaeletse go bua ka kgobo e e amanang le boitekanelo jwa tlhaloganyo go rotloetsa banna go bulela ba bangwe mafatlha le go batla tshegetso ntle le poifo kgotsa tshotlo.

Motho yo o nang le bogole a sa kgone go fitlhelela kalafi ya ka bonako go ka ama botsogo jwa gage ka tsela ya gore o tlhoka melemo go mo thusa. Seo se tla busetsa bokoa jwa gage kwa morago. O tla amega mo tlhaloganyong, mo mmeleng le mo moweng. Go botlhokwa gore motho mongwe le mongwe a bone ditirelo tsa boitekanelo ka gore go sa direng jalo go oketsa malwetsi mo bathong ka gore go sa direng jalo go oketsa malwetsi mo bathong ka gore ga ba kgone go fitlhelela thuso ya potlako.

Thuto e na le seabe se se botlhokwa thata mo go tlhomamiseng gore batho ba dira ditshwetso tse di nang le kitso le go dirisa mekgwa e e nonofileng ya go thibela pelegi ya tshoganyetso. E oketsa kitso le temogo ka tsela e e phepafatsang maikaelelo a thibelo ya pelegi ya tshoganyetso jaaka mokgwa wa go thibela boimana morago ga tlhakanelo dikobo e e sa tshirelediwang, tiriso e e nonofileng, maatlafatso le go buelela le go tsaya ditshwetso ka kitso.

Fa kgatelelo ya madi e le kwa godimo thata e ka baka matshwao a a jaaka go opiwa ke tlhogo thata, ditlhabi mo sehubeng, go fetoga-fetoga ga pono, go feroga sebete, go hema ka thata. Go fetola tsela e o tshelang ka yone, go ka go thusa go fokotsa kgatelelo e e kwa godimo ya madi, seno se akaretsa go fetola tsela e o jang ka yone, go itshidila mmele ka metlha, go laola boima jwa mmele, go fokotsa go nwa bojalwa, go fokotsa go ngomoga pelo, go fokotsa letswai le sodium mo dijong tsa gago le go laola cholestrol-e ya gago.

Le fa go na le kgatelopele e e dirilweng mo go direng gore batho ba ba nang le bogole ba kgone go dirisa dipalangwa. Ka kakaretso, dithulaganyo tsa gone jaanong ga di tsewe di lekane. Go sa ntse go na le dikgoreletsi tse di botlhokwa le mafelo a go tlhokegang gore go tokafadiwe mo go one go netefatsa gore botlhe ba nna le diphitlhelelo le tšhono e e lekanang.

Mo mabakeng a go nang le metswedi e e bokoa go thibela dintsho tsa bo mme le tsa masea, go tlhoka mokgwa wa go tsaya dikgato tse dintsi tse di tsayang lobaka lo lo leele tse di ikaegileng ka go tokafatsa phitlhelelo ya tlhokomelo ya boitekanelo ya boleng jo bo kwa godimo. Go seabe sa baagi le go rarabolola di tse di laolang maemo a loago. Mekgwa e e botlhokwa e akaretsa go thapisa baoki ba pelegi, go rotloetsa tlhokomelo ya pelegi, go tokafatsa bophepa le boitekanelo le go oketsa phitlhelelo ya melemo e e botlhokwa le go entiwa.

Diokobasi tse di seng ka fa molaong di ka nna kotsi mo boitekanelong jwa batho. Di baka go retelelwa ke go di alafa, go nna kgatlhanong le e e leng go swa. Di ka nna tsa bo di na le metswako e e botlhole kgotsa di sa metswako epe gotlhelele, di baka ditlamorago tse di maswe thata. Mekgwa ya go lwantsha go anama ga diokobatsi tsa maiterelo e akaretsa go gagamatsa ditsamaiso ka metlha, go tokafatsa pabalesego ya ketane ya tlamelo le go ruta setšhaba ka ga dikotsi tse.

Matshwao a bolwetsi jwa sukiri a akaretsa go nyorwa thata, go tlhapologa gangwe le gape, tlala e e sa tlwaelegang, letsapa, go sa bone sentle, go fola ka bonya ga ntho le go fokotsa mmele. Go laola le go fokotsa maemo a sukiri mo mading, go tlhoma megopolo mo dijong tse di itekanetseng, go dira ditiro tsa mmele ka metlha, go nwa melemo jaaka o laetswe ke ngaka le go lekola sukiri mo mading.

Kwa Mmabatho moAforika Borwa mekgatlho le ditheo di le mmalwa di tlamela ka tlhokomelo ya botsofe. Tseno di akaretsa in action, Arm Care, . Ditheo tse di neelana ka ditirelo tse di farologaneng go akaretsa tlhokomelo ya kwa gae, boitekanelo jwa mo setšhabeng le dikgetho tsa tlhokomelo ya kwa gae.

Nka raya baithuti ke gatelela ntlha ya gore dijo tse ke tsela ya go nna ba le matlhagatlhaga le go tsepamisa mogopolo mo letsatsing la sekolo, gore di ba naya maatla a go ithuta le go ba thusa go dira botoka mo dithutong tsa bone. Gape nka gatelela boleng jwa theko ya dijo le go ba rotloetsa go leka sengwe se sešwa go dira gore nako ya dijo e nne boitemogelo jo bo siameng.

O ka nna wa lemoga gore o na le bolwetsi jwa sukiri fa o na le matshwao a a jaaka go fapoga, go fokotsa boima jwa mmele, go tlhapologa gangwe le gape, letsapa kgotsa go sa bone sentle. Fa o lemoga matshwao ano kgotsa matshwao a mangwe a a tshwanang, go botlhokwa gore o ikgolaganye le moitseanape wa tsa boitekanelo gore a go tlhatlhobe le go go alafa ka tsela e e tshwanetseng.

Go ne go na le monna mongwe a bidiwa Kabelo. Kabelo e ne e le monna o o nang le lerato a rata batho le kgathalelo. O ne a simolola go lwala, o simolotse a tsholola, a kgwa, a sa je sentle, a nna le sedidi. Re ne ra mo rotloetsa gore a tsamaye a ye ko kokelong gore a tle a bone thuso le go itse gore a ka tswa a tshwere ke bolwetsi jo feng. O ne a dumela go ya ko kokelong, ka lesego o ne a bona thuso. O ne a itse gore o tshwere ke bolwetse bo feng, a simolola go nwa melemo ya gagwe sentle ka a laetsweng ka teng. Le ga bolwetsi ba gage ba ne ba mmoleletse gore ke bolwetse bo e leng gore o tla tshwanela ke gore a nwe melemo jwa gagwe jotlhe. O ne a amogela, a ikamogela, a amogela le jo ne a tshwanetseng a bo tshele.